Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketoroniki go thusa motshameko go tokafatsa di-skill-i le go thusa ka tlhaloganyo le gore o ithute go nagana, fa gape go itlosa bodutu ka go tlosa stress-e, le go aga dikamano tsa boitshwarelo le go ithuta go tlotla le batho.

Ee ke nagana go fokoditse ka gonne go le gantsi, bašwa ba nou jana ba dula fela mo megaleng ya bone ba tshameka ka megala ya bone. Seo se dirile gore go se ke gwa tlhola gona le batho ba ba ka kgonang go tlotla, ebile ba bangwe ba nna le se re se bitsang gore anxiety ga ba simolola ba tswela ko ntle ka gonne setse ba tlwaetse go dula mo megaleng ya bone.

Mo founung ya me ke na le motshameko o bitsiwang Royal, ke motshameko o o tshwanang jaana le Candy Crush, mme mo Royal go na le batho ba bantsi ba ba re tsenang mo team-eng le bone, go na le dikgaisano tse di farologaneng gore o kgone go kry-a dikarata.

Didiriswa tsa seileketeroniki di fetola tsela e e metshameko e e tumileng e tshamekiwang ka yone, ka go oketsa phitlhelelo, dikamano tsa setšhaba, ka go tshameka mmogo le ba bangwe, boitemogelo jo bo tseneletseng, kgatelopele ya ditlhapiso le di-update le kgolo ya kgaisano mo e-sports.

Ke di rata ka lebaka la boitumelo, go tokafatsa bokgoni, dikamano tsa setšhaba le boitemogelo jo bo tseneletseng. Go ka se itumedise fa go na le stress seo se oketsegileng, metshameko e e raraganeng, ditshenyegelo tse di sa lebelelwang kgotsa mathata a technique.

Go tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tlhokega dithuto tsa seileketeroniki tse di tshwanetseng, inthanete e e tseneletseng. Metshameko e ke itseng ke Call of Duty, Fortnite, Mine Craft, FIFA jalo le jalo.

Go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o sa kgaotse go ka ama botsogo, botshelo jwa letsatsi le letsatsi, di kamano le maikutlo. Motshameko wa mmamoratwa wa me ke Fortnite.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data go kgona go tshameka le batho ba bangwe, go lekanya sekoro ka nako e ngwe le e ngwe, go update-a le go netefatsa account-o. Fa o batla go tshameka o tlhoka sediriswa se se siameng, internet-e e tseneletseng, o tlhoka go dira account-o, bokgoni jwa go tshameka, di-headset-e kgotsa di-microphone fa o tshameka le ba bangwe.

Batho ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka ntlha ya go intsha bodutu, nako e e senang dikgatlhego tse dingwe, go kgona go tshameka le ba bangwe le phitlhelelo mo mafaratlhatlheng or mo di-device-eng tse di siameng. Fa o sa batle go reka data e oketsegileng o ka dirisa Wi-Fi, kana o ka download-a motshameko o sa tlhokeng data.

Bogologolo batsadi ba rona ba ne ba rata go ka dira ka matsogo jaanong, mo matsatsing a segompieno motshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a a rona ka gore, ga rena ditiro re tla be re dutse re na le diterese ke teng mo e leng gore re kgona go ikentsha stress, e fokotsa maikutlo ga a le ko godimo.

Nngwe ya tsone ke go dula sebaka, ga o dutse sebaka o kgona go utlwisa mokwatla wa gago botlhoko, ga o shebile cellphone ya gago sebaka matlho a gago a ka nna botlhoko, jaanong o tshwantse o ithute gore o nna o tsaya di-break-i gore o se ke wa fitlhelela o ikutlwisitse matlho botlhoko kana mokotla wa gago o le botlhoko.

Batho ba ko motseng go le gantsi ga ba na di-data ga bana di-Wi-Fi, jaanong metshameko eno ke metshameko ya mo inthaneteng, go nna thata gore ba tshameke mo inthaneteng. Ba bangwe ga ba na tshedimosetso ka metshameko eo e e leng teng mo inthaneteng.